Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki ke motshameko, mme ebile go ntsha bodutu thata, ka gonne o kgona go golagana le batho ba ba leng mo dikarolong tse dingwe tsa lefatshe, mme le tshameke motshameko oo, mme o tswe le bodutu, mme o kgona le go ithuta dilo di le dintsi.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

Mongwe wa motshameko o nka go rotloetsang gore o o tshameke ke motshameko wa mmela-m mela. Ke o ratela, gore o kgona go go bula tlhaloganyo, o kgona go dira gore o nagane le ka bonako, mme o kgona go go bontsha gore go na le dilo tse dintsi tse e leng gore di tlile go nna le tharabololo, le fa wena o nagana gore ga go na tharabololo, mme ke o ratela le gore o kgona go tshameka le mongwe oo bapileng le ene kgotsa mongwe oo kgakajana le wena.

Batho, kana barati le balatedi ba metshameko e e farologaneng, ga ba tlhole ba na le phišego eo ya gore ba tsamae ba ye go lebelela metshameko ya bone e ba e ratang ka namana, ka gonne metshameko e le mentsi ya sejwale-jwale e tshamekiwa mo megaleng ya letheka so.

Selo se ke se ratang ka metshameko eno ya seileketeroniki ke gore o kgona go tshameka metshameko o ituletse kwa gae. O kgona go gaisana le batho ba ba leng kgakala kwa dinageng tse dingwe, o ituletse mo lelapeng la gago o itisitse le ba lelapa la gago, mme se ke sa se rateng fa go tliwa mo metshamekong eno ke gore metshameko eno e le mentsi e tlhoka tiriso ya data.

Gore o tshameke metshameko wa mo inthaneteng, o tlhoka mogala o o nang le inthanete. O boe o tlhoke le lefelo mo o ka rekang metshameko eno teng, mme nngwe ya metshameko e e tumileng thata ke yone motshameko wa kgwele ya dinao, motshameko wa bolotloa, motshameko wa mmela, jalo-jalo.

Motshameko wa inthanete o kgona go nna go tsaya karolo e e sa siamang mo botshelong jwa gago, ka gonne fa o dula o tshameka motshameko mo mogaleng wa gago kgapetsa le kgapetsa. O feleletsa o sa bone mosola wa go ikatisa, mme motshameko o ke o ratang thata ke mmela.

Ke nagana gore metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data, ka gonne inthanete ka bo yone e dirisa data gore e tle e kgone go dira, mme fa o batla motshameko wa mo inthaneteng, o tshwanetse gore o nne le data mme o itse le leina la motshameko oo o batlang.

Nngwe ya mabaka e e dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo ithaneteng bosigo ke gore bontsi ba bone ba a dira motshegare. Ka jalo, ga ba nne le nako ya go tshameka mo motshegareng, mme ba kgona fela go tshameka mo bosigong, mme fa o sa batle go reka data e e tlhwatlhwa godimo, o ka nna wa dirisa tiriso ya Wi-Fi e e leng gore e teng mo metseng ya rona.

Metshameko ya mo inthanete e tokafatsa matshelo a rona ka gonne e re direla matshelo botlhofo. Ga o tlhole o tshwanelwa ke gore o tsamaye dikgala tse di telele o ye go batla batho ko kgakala gore o letle go tshameka kgotsa letle go gaisana ka motshameko o o rileng. Gone jaanong o kgona go tsena fela mo mogaleng wa gago mme o gaisana le batho ba ba leng ko mafatsheng a mangwe a a kgakala ka motshameko o o rileng. Batho ba bogologolo ne ba sa tshameke metshameko ya mo inthaneteng ka gonne megala e e nang le inthanete e ne e se teng ka nako ya bogologolo.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthanete ke gore go ka utswiwa dintlha tsa gago tse di botlhokwa, mme o ka kgokgontshiwa ke tsone ditsala tsa gago kgotsa bone batshameki ba o gaisanang le bone mo inthaneteng, mme le go utswiwa ga tšhelete. Gore o dule o bolokesegile mo metshamekong ya inthanete, ke gore o tshwanetse go nna le khupamarama ya gago e e go letlelelang gore o kgone go tsena mo metshamekong ya gago go sena ope o itseng. Ga wa tshwanela go dumela sengwe le sengwe se o se bonang mo inthanete.